Dikai tsa dijalo tsa mafelo a a tsididi, korong ya mariga e tlhagisiwa thata kwa Kapa Bophirima ka fa tlase ga maemo a lefatshe le le omeletseng. Mokgwa wa tlholego, boitekanelo jwa mmu le dimela, go tsenya diboko tse di molemo. Diboko dingwe jaaka di-lady bug le di , di ja diboko tse di maswe tse di ka senyang matlhare ya dimela. Go gogela dibokwana tse di siameng tse mo tshingwaneng ya gago go ka go thusa go laola palo ya diboko tse di maswe. Tsela ya setegeniki, tshireletso ya dimela, tshireletso ya dimela e lebile go tokafatsa boleng jwa dijalo ka go tlamela ka kganetso ya tlogelo mo disenyi le malwetsing. Go jala dijalo tse di itshedisang go ka go thusa go fokotsa disenyi le malwetse. Mekgwa eno e ka tokafatsa thobo le boitekanelo jwa dijalo mo maemong a a farologaneng a tlelaemete.

Rakgadi o ne a rata go nkapeela merogo e e farologaneng jaaka thepe, lerotho, lethoto, maphutse le lekata. Ke ratile morogo wa thepe go gaisa e mengwe gonne e ne e le one o rakgadi a nkapeela ona monate.

Go oketsega ga di-temperature-ra go na le ditlamorago di le mmalwa, tsa paka e telele mo go nneng teng ga mmu le metsi. Di-temperature-ra tse di tlhaloganyang di oketsa kotsi ya letswai mo mmung, bogolosegolo mo dikarolong tse di tlhaelang metsi mme seno se dira gore lefatshe le senyege. Go ga lefatshe go na le ditlamorago tse di bonalang mo baleming. Dingwe tsa ditlamorago tse di botlhokwa di akaretsa phokotsego ya thobo ya dijalo, di-pattern-e tsa maemo a bosa tse di sa bonelweng pele. Mme go tlwaela diphetogo tse balemirui ba ka akanyetsa ditogamaano tse di jaaka go farologanya dijalo, temothuo ya tshomarelo, tsamaiso ya nosetso.

Tuna ke mofuta wa tlhapi e e leng ya lelapa la , ke dijo tsa lewatle tse di ratiwang thata. Gantsi di jewa di le fresh-e kgotsa di tsentswe mo makoti-koting. Tuna e e mo makoti-koting ke setlhagiswa se se siameng le se se tlhomameng mo shelf-ong se se dirilweng ka go paka tuna e e apeilweng mo tse di sa tseneng mowa. Tuna gantsi e pakiwa mo di kgotsa mo metsing mme ka dinako tse dingwe e tswakwa ka letswai kgotsa ditatso tse dingwe. Tuna e mo makoti-koting ke motswako o o farologaneng o dirisiwang mo di-salad-teng di le mo dijong tsa pasta.

Tlelaemete e ama thata temo ya merogo mo dipolaseng ka go fetola di-pattern-e tsa di-temperature-ra le pula. Di-temperature-ra tse di tlhatlhogang di ka isa kwa kgatelelong ya mogote go fokotsa kumo le go ama kgolo ya sejalo. Diphetogo tsa di-pattern-e tsa pula di ka baka komelelo kgotsa merwalela, go senya dijalo le go ama boitekanelo jwa mmu. Ditiragalo tse di feteletseng tsa maemo a bosa tse di jaaka makhubu a mogote le di tsuatsue le tsone di senya dijalo.

Baakanya nama, sega nama gonne dikarolo tse di sesane tse di ka nnang kotara ka bokima, kgaola mafura ape a a feteletseng, tlhakanya nama mo le letswai, periperi e ntsho, sukiri e . Tsenya nama e e segilweng mme o tlhakanye sentle go e apesa, khurumetsa mme o e tsenya mo setsidifatsing diura di le pedi go ya go diura di le masome a mabedi nngwe. Omisa nama, tlotsa nama mo marinate-ting o letle se se feteletseng go rotha, fitlha nama e omileng ka di-towel-e tsa pampiri go tlosa o feteletseng, omisa digwapa matsatsi a le mane go ya go a le marataro.

Balemirui ba bašwa ba ka sireletsa dijalo mo meferong le ditshenekegi ka go tsenya tiriso maano a a kopantsweng taolo ya disenyi. Seno se akaretsa go dirisa thefosano ya dijalo, mekgwa ya taolo ya ditshedi le mekgwa ya setso jaaka go khurumetsa le go . Dibolaya ditshenekegi tsa tlhago kgotsa tse di lebilweng le tsona di ka dirisiwa fa go tlhokega. Go ela tlhoko dijalo ka metlha go thusa go lemoga mathata go sa le gale, go letla gore go tsewe dikgato ka bonako ka go kopanya mekgwa eno balemirui ba ka kgona go laola mefero le di tshenekegi ka katlego fa ba ntse ba rotloetsa kgolo ya dijalo.

Diphologolo tse ke di itseng di gamiwa mašwi ke kgomo, mme kakanyo ya ka ke gore dijo tse di jetsweng jaaka maungo le merogo di ka tlaleletsa ditlhagiswa tse di theilweng mo mašwing ka ditsela tse di farologaneng. Sekai, maungo a a fresh-e ya ka kopanngwa le yogurt kgotsa mašwi go tlhama snack-e se se nang le dikotla le se se monate. Metswako e e dirilweng ka dimela e ka dirisiwa gape go dira di-sause-o tse di kgotsa tse di nang le mašwi kgotsa yogurt. Ka kakaretso go kopanya dijo tse di jetsweng le ditlhagiso tse di theilweng mo mašwing go ka tlhama dikgetho tse di monate le tse di nang le dikotla.

Go netefatsa gore dijalo di na le metsi a a lekaneng ke ne ke tla diragatsa dithulaganyo tsa nosetso tse di nang le metswela, ka dirisa dithulaganyo tsa go nosetsa ka go rothisa kgotsa tsa go gasa tse di isang metsi ka tlhamalalo kwa meding go fokotsa le go elela ga metsi. Ke ne ke tla dirisa mulching, ka tshela kobelo ya ditshedi go boloka bongola jwa mmu. Ke ne ke tla diragatsa mekgwa ya tshomarelo ya metsi, ka kgobokanya le go boloka metsi a pula ka le go dirisa dithekenoloji tse di somarelang metsi go fokotsa leswe. Ka go diragatsa maano a, nka thusa go netefatsa gore dijalo tsa medi amogela selekanyo se se siameng sa metsi.

Balemirui gantsi ba tlodisa matlho di-protocol-o tsa boitekanelo le pabalesego, mme seno se baka dikotsi le dikgobalo. Diphoso tse di tlwaelegileng di akaretsa go itlhokomolosa didiriswa tsa go itshireletsa, go itlhokomolosa, go tlhokomela metšhini le go dira tiro e e feteletseng. Ditharabololo di akaretsa go tlamela ka katiso ya ka metlha ka ga ditsamaiso tsa pabalesego le tiriso ya didiriswa. Balemirui ba tshwanetse gape go dira ditshekatsheko tsa dikotsi ka metlha le go tsenya tiriso dikgatong tsa pabalesego jaaka diporo tsa tshireletsego le go tswala ga tshoganyetso.